Abantu babanengxaki ezininzi ukubana bangakwazi ukuya kuyofumana iipilisi zabo ekliniki kuba boyika abantu ubana iipilisi zingekho kubana i-USA iwithdrowile.

Andiyazi andinayo le, kubana andikaseli mna iipilisi so andiyazi.

Kufuneka ndiqalele ndisiya ekliniki ukwenzela ndizawufumana unyango.

Andiyazi kakuhle kodwa ingaba zii-periods I think, I don't know.

Andikade ndabona eso sibhengezo, ndikhe ndibone eze-abortion izibhengezo kuthiwa uyakwazi ufowuna. Zikhokela ukubana ziyingozi ezo zinto kubana azikho approved, kungenzeka nantoni na empilweni yakho.

Imiphumela ebendinayo andiyazi kakhulu because khange ndike ndifile nto mna, kwakukudumba nje kwengalo.

Ewe sasinee-sanitizer zethu, sineemaskhi zethu ezihlanjwayo nezi-disposable. Sinee-sanitizer zethu ezinintsi sisanithayiza iidesika, sisanithayiza yonke into esiyithatshayo, senza i-social distancing. Owu grade eleven was so much fun.

Ukhona ngutatomkhulu wam kodwa andina-sure ke ukubana ufumana izinto ezinjani kumqeshi wakhe because ngumntu ohlala kude kunam and usentwasweni ngoku andinawufumana ncedo.

Umntu okhubazekileyo uthatha, uyakwazi ubana aye kwaSASSA ayobhalisa imali yenkamnkam afumane imali yenkamnkam.

Ewe, ndandikhule kusitshiwo kwi-TV, andiyazi noma yi-propaganda na, kodwa I believe so. And if they don't, they should.

Ndijonga umntu ubana usaphila na.

Ewe, inegalelo kuba funeka bakwazi ufunda ezempilo.

Mna nomakhulu wam sisahambe sobabini, sahamba sayokwenza izinto ekwakufuneka sizenzile ekhayeni. Yonke into yahamba kakuhle.

Angamthuthuzela amnike namazwi amnandi.

Bayazethemba kakhulu kuba nam ndingumntu wasezilalini, siyazithemba.

Kukuba amatyotyombe ayondelelene.

Andiyazi kakuhle ke le .

Kulapho kunzima khona kumntu because ndinaye umntu endimaziyo ubephila nayo.

Ndingamphekela, ndimncede ekuhlambeni usana lwakhe.

Abantwana kubalulekile ukuba batye before bafunde ukwenzela bayoba namandla okufunda iincwadi zabo.

Bangafundiswa kabanzi ngeekliniki ukuba nokunakekela impilo yawo.

Ewe, kuba abanye abantu abangathathi ntweni bafika kudala esibhedlele kwaye babe befuna uncedo kwangoku kube neengxabano ke between bona noogqirha namanesi, baphatheke kakubi.

Ukhusela ii-transwomen kunye nabantu abangakwazi ukuba bafumane abantwana, nawo wonke umntu wasetyhini angahlukumezeki.

Xa ungumntu wekliniki bayakwazi so kuba lula kuwe ukuba wazi wonke umntu ungabi nangxaki ukuba ungena kubani.

Kukutshekha, kukusekhamsayiza, kukuba kukwenza i-counselling xa .

Andinawo amava amanintsi.

Kubana iikhemesti zesiNtu zibe approved kwaye namagqirha abe approved eSouth Africa.

Ewe, xa ndiya eteksini zazikhona ezo mini ubone bana awukwazi nongena eteksini kuba awukhuselekanga awunamaski

Ndiza kumxelela ubana mhlobo wam ziinto eqhele ukwenzeka lena, thetha nogqirha aqale ngawe.

Ndiyakholelwa, ndingumntu okhulele kakhulu ezilalini, bendihamba kakhulu iintlombe so ndiyakholelwa.

Ewe, ndagqibela ikhona apho endihlala khona eAlfred Nzo.

Kubana abantu bavule iingqondo babone ubana kwenzeka ntoni emhlabeni kwaye bafunde ngeento abazivayo neento ababezibona bebancinci.

Ukungabi kwezigulo ngokulala.

Andikaze, andikaze ndive.

Andinophawula kakhulu kule.

Ewe, iyenza kuba isiNtu bubomi.

Ubana bafumane uncedo kwiikliniki kunye nakuRhulumente nokhuseleko uba bakwazi uthetha.

Kufuneka basele iipilisi zabo kwaye batofe for yona.

Bayazenzela amacebo ngokwabo baphinde bazithembe kuba bafuna uthuthuka.

Ewe, ndakhe ndaya phaa ndaphahla and ndahlola ndahlamba, ndabona izinto zihamba right.

Ekubana bafunde uthetha.

Bangashiyi ikhandlela belayitile, umbane bawunakekele ngawo wonke amaxesha, bakwazi usebenzisa amanzi kunye nomhlaba ukucima umlilo.

Ukukhukhuliseka kwendlela iimoto zingakwazi ezidolophini, ukhukhuliseka kwezityalo entsimini, kocingo.

Ewe, kuba xa unxiba uba imaskhi abantu wawungabaqheli xa beyikhupha. Kwaye wawufuna uwazi ukuthi uyagula ube ungaguli kuba ungafuni ukhupha imaskhi.

Kwakungaqhelekanga, kwakungaqhelekanga kakhulu.

Kukubana sibalwele, sibabonise ubana bangabantu nabo kwaye amalungelo abo ngamalungelo ethu.

Ukwazi ukubana alandele idayethi yakhe kakuhle okokubana afumane ii-results ezintle.

Andiyazi but I think abantu bayabotshwa.

Abantu abakwazi nabantwana babo kakhulu ngoku.

Ukwenzela uba ndizawukwazi uba ndiphile impilo .

Abantu abanintsi abancedeki kwizinto abaziyele ekliniki.

Andinalo ulwazi olunintsi kweli simo.

Andinalo ulwazi.